Bagolo le ba kudi ba rona ba tlile go dula ba bolokegile ka lebaka la gore ba ka be ba sa tlhole ba kgona go latela kalafi, e nna yone e ba latelang mo motseng mo ba dulang teng.

Fa re ka nna le data ya rona ya mahala e re abelwang ke puso, ditshenyegelo tsa mobile data di ka nna ko tlase thata.

Ee, ke akanya gore e tla thusa thata go boloka tiriso tsa telecoms tse di siameng.

Gore ke kgone go isa molaetsa nka romela o ne molaetsa, or ke ba kwalela lekwalo ke a le neeletsa tsala ya me.

Gore babogedi ba fitlhelele di-channel tse dingwe ba tla founela ba satellite gore ba tle ba ba okeletsa tse di-channel tse dingwe, tse ba ka di patelelang ga go tlhokagala gore di duelelwe ba tla di duelela kgwedi le kgwedi.

Go itlosa bodutu ke go dula o lebeletse seteišene sone sa satellite-ing go bogela diterama, go le gantsi go ntsha mo straat-eng mo go o nang le tlhakatlhakano teng o dule o babalesegile o le mo ntlong.

Nna ke rata Wi-Fi ka lebaka la gore Wi-Fi fa o dira sengwe ga e tseye nako go dira selo se nkabe o se dira, data e tsaya nako o tla bo sokola ka network-e o tshwanela ke go batla mo e ka tshwarang teng gore o dire se o ka o ne o se dira.

Mogala wa letheka o thusa batho go ka fitlhelena letsatsi le letsatsi, Fa o tlhoka motho ga o kwale lekwalo o tla be o tsaya one mogala wa letheka o tsenya airtime o founela motho yo o tlabo o batla go bua le ene go utlwa tsogo le tse dingwe.

Mogala wa letheka fa o na le motho o kgale o sa mo bone o kgona go tsenya founu, mogala o tlabe o founa ka one mo video call o founela motho o le mme o lebagane le ene o mo lebeletse mo go one mogala fa o ntse o bua le ene, lona le puisano e le tlabeng le na le yone.

Ee, go botlhokwa gore ke sireletse Wi-Fi ya ka ka ntlha ya gore fa ke sa e sireletse ke tla fitlhela ke na le pheleletso ya data, ka lebaka la gore fa ke sa e sireletse ba feti botlhe le tsela ba ba fetang ba kgona go gokagana le Wi-Fi ya ka.

Fa ke fetsa go dirisa data ya ka ke a e tima gore e seke ya dula e le on-o, ke tla feleletsa ke na le pheleletso ya yone.

e mentsi ya tlhaeletsano ya mogala mo pakeng e e motlhofu, e nna ke tla e dirisang ke ya Samsung.

Ditlhwatlhwa tse di kwa godimo tsa data di ama botlhokatiro thata ka lebaka la gore go na le botlhokatiro jo bo ntsi mo nageng ya rona. Batho ba bangwe ga ba bereke ga ba kgone go kry-a ledi la go ka reka data.

Ke dirisa data ya Vodacom o ke e reka thirty five ranta e tsaya matsatsi a le supa, e ntsha two hundred gig ya bosigo le two hundred gig ya motshegare. Ke e lemoga e le botoka thata ka lebaka la gore ke kgona go e dirisa for mafaratlhatlha le internet.